Eya, ke shebella le bona ka ntlong. Hape ha sehlopha sa ka se hlabile ntlha, ke ba tsosetsa modumo. Empa ra tseba hore ke papadi fela eseng hore re batla ba bang ba utlwe bohloko maikutlong.

Mathata ao batho ba jalang meroho be ba o rekisa diterateng, ba kopanang le ona, haholo makeisheneng ke hore ba ba tshwara poho, be ba ba nkela ditjhelete tsa bona tseo ba di sebelletsang ka boima. Hore meroho ya bona e rekiwe, ba ka ya dipolekeng tse tse tletseng batho, jwalo ka dimolong le direnkeng.

Ngwanaka, sebapadi sena sa bolo ke se rata haholo hobane se na le dilemo tse ngata se bapala bolo. Sa e tseba ntho e se etsang hape ka mohla le mohla ha se bapala sona, se tswa se hlabile ntlha.

Motswalle wa ka, papadi e ne ke rata ho e bapale haholo, ha ne ke le monyane ke bolo. Ha ne ke bapala bolo motswalle wa ka, ne ke ikutlwa ke thabile haholo. Ne ke ipona ka le leng la matsatsi ke le sebapadi se hlahang dithelevesheneng, hape se tsamayang dinaha se bapala bolo empa ha ntse ke hola, maikutlo aka a ile a fetoha ka bolo.

Batswalle ba ka, ho bohlokwa haholo hore le ikwetlise hobane mmele wa lona o tlo ba motle ka mamorao hore le ikwetlise, hape le tlo kgona hore le etse dikgetho e leng tsona tsa maleba.

Batho ba rekisang dikuku ba na le ho hlahelwa ke mathata a tshwanang le hore, ba na le ho baka dikuku tse ngata, empa be di qetela di sa rekwa kaofela.

Batho ba sa bapaleng dipapadi mmele wa bona o kgathalla ka sepiti, hape le kelello ya bona e na le ho fokola nakong tse ngata.

Papadi tse ke di tsebang tse itshitlehileng ho ntho tsa tlhaho fela ke ho matha. Ha se mang kapa mang a ka kgonang ho phomella dipapading tsa ho matha, hobane hona le batho ba hlahileng ba tseba ho matha ka lebelo le leholo, hape hona le batho ba hlahileng ba sa tsebe ho matha ka lebelo le leholo.

Pele ke ka bula jimi ya ka, ke ka qala ka ho sheba poleke eo ke tlo bulang jimi ho yona. Hape ka mamorao, ke ka ya dishopong ke yo sheba equipment kapa ke yo reka equipment eo e tla beng e hlokeha jimeng ya ka, ka mamorao be ke patadisa batho di-onefifty hore ba qale ho jima, jimeng ya ka.

Seo ke ka ba bolellang sona ke hore ba tsebe seo ba se batlang bophelong ka mamorao, ba sebelletse hodima sona ka letsatsi le letsatsi, le ha ba sa ikutlwe hantle moyeng kapa le ha ba thabile. Ba sebeletse hodima seo ba se batlang ka letsatsi le letsatsi, le ha ba sa bone tswelopele, ba tswelle pele banne ba sebetse hobane ho sebetsa ka letsatsi le letsatsi ho atometsa pela ditoro tsa hao.

Ba lelapa la ka, ne ke ka rata re etele Limpopo kapa Kwazulu-Natal hobane ho bulehile moo ho thotse hape, ha hona lerata le tshwanang le lena la toropong. Kelello e tlo kgona ho nahana hantle hape le mmele o tlo kgona ho thola phomolo eo e leng yona ya maleba. Ha re yeng Limpopo, kapa Kwazulu-Natal for sebakanyana.

Dumelang batho, ne ke batla ho le jwetsa hore ha se mang kapa mang a tlo thabelang seo le se etsang, haholo hape ha le poster le di-social media-eng. Jwale ne ke batla ho le kgothatsa hore le se ke la ba nkela hloohong batho ba jwalo lona le nne le tswelle pele le post-e di-video tsa lona tsa ho pheha, le tswelle pele le etse seo le se ratang. Hape re ka iketsetsa group, e leng hore re tlo kgothatsana ho yona jwalo ka baphehi ba social media.

Eya, dipapadi di kgona ho beha maikutlo a motho tseleng e hantle. Ke tseba jwalo hobane nna ke motho ya e kwetlisang hape a bapalang dipapadi tse fapaneng. Jwale ka mamorao hore ke bapale dipapadi maikutlo aka a kgutlela maemong a hantle. Le ha ke kwatile ke bapala dipapadi tse leng hore kea di rata haholo. Kea tseba ka mamorao, maikutlo a ka a tlo ba hantle jwale ke kgothatsa batho hore ba sa ikutlweng hantle maikutlong, ba ka qala ho bapala dipapadi kapa ba ikwetlise hore ba tlo ikutlwa hantle ka mamorao maikutlong a bona.

Nna ke nahana hore tsela e leng yona ya hore re etse bana, ba rate dipapadi ba sa susumeletswa. Ke hore re ba bolelle ka bohlokwa ba tsona, ka bohlokwa ba tsona mmeleng wa bona, bophelong ba bona le dikelellong tsa bona. Ka mamorao bona ba tla iponela hore ho bohlokwa ha kakang hore ba bapale dipapadi.